Ga dollar-ra ya America e ya ko tlase go reela ranta ya rona ya Aforika Borwa ya maatlafala. Ga dollar-ra ya America e ya ko godimo go reela ranta ya rona mo Aforika Borwa e ya koafala ke ka mokgwa o o ka bonang ka teng.

Ga batho ba ka rutiwa ka thekenoloji, ke fo teng foo go dilo di ka berekang teng ka gonne batho ba tshaba go dirisa thekenoloji. Ba tshaba go dirisa thekenoloji, ba tshaba go ropiwa ke ka moo ba bona gore ba kampane ba ile fola di-line ko di bankeng kgotsa ba ile go fola line ko posong. Ga batho ba ka rutiwa ka tsa thekenoloji dilo di ka nna bonolo.

Bopaki bo o faneng ka bone gore o kgone go atlega ke bank statement. Bank statement-e ke yone e tlhagisang gore go diragala eng mo akhaontong ya gago. Ga tšhelete e tsena le ga tšhelete e tswa ya tlhalosa gore go tsene bokae, ka la bokae, ka nako mang go tswile bokae, ka la bokae, ka nako mang, ko kae. So bank statement-e ke yone e tlhagisang sengwe le sengwe.

Setlhopha se tshwanetse se beye madi ko bankeng e seng mo mothong gonne motho o a tsaya tseega. Motho o kgona go tsaya tšhelete a ipoleletse gore o tla e busa a ba sa kgone go e busa ebe e dira gore setlhopa se feleletse se nne le dintwa. Se se siameng ke go bula akhaonto ko bankeng mongwe le mongwe a nne le access a kgone go bona ga madi a tswa le ga madi a tsena.

Ke nagana ga o ka beeletsa mo diakhantong tsa go boloka tse di sa dueleng lekgetho, wa boeletsa ngwaga o sa e ntshe tšhelete ke go teng go tla bonang le tšhelete ya gago e gola thata ka teng.

E ama batho ba ba senang di inšorense ka gonne ga motho a ka tlhokofala go nna bokete gore motho a bolokiwe ka ntlha ya gore sa ntse go eme. Se se ka dirwang ke gore lebaka le le emang le fokotsiwe e sa tlhole nna six months e nne two months gore batho ba kgone go boloka batho ba bone ka tšhelete tsa di-insurance.

Ga tlhwatlhwa ya madi e ya ko godimo go reela inflation ya be e le ko godimo, ga be go tura dilo di le dintsi. Ga tlhwatlhwa e ya ko tlase go reela go a be go fokotsegile dilo ka mokgwa o go reela tšhelete le yone e teng e stable.

Ke akanya gore ga o le motho o tshwanetse go dira se se go berekelang, se o tla kgonang go se dira kgwedi le kgwedi e seng gore o tseye selo se se tla go ketefalelang ga nako e ntse e tsamaya.

O tshwanetse go akanya tšhelete ya kgwedi le kgwedi ya banka e o tshwanetseng o e patele, o tshwanetse go akanya ditšhelete tse di tlo gogiwang ga o ntsha tšhelete ko ATM-ong. Ga o romelelwa tšhelete, ke tšhelete e feng e e tlo tseiwang. Ke tsone dilo tse o tshwanetse go di lebelela tseo e bo bo check-a dibanka tse dingwe tse di leng kwa tlase.

Ga o baya tšhelete ko bankeng nako e le ntsi o tshwanetse go lebelela di-interest tsa gago. Ga di-interest tsa gago godimo di ile go ya ko godimo ke mo teng mo tshwanetseng go baya tšhelete ya gago teng gore ya go go busetsa bokae tšhelete o e bayang eo ko bankeng.

Pele o ka tswala banka ya gago o a a check-a gore a o a e kolota banka ya gago. O tshwanetse go tlhola gore o a e kolota, o kolota bo kae, o e patele tšhelete yotlhe o e kolotang pele o ka tswala banka ya gago.

Go banka mo mafaratlhatlheng o tshwanetse e be o itse gore o dira eng. Ga o a tshwanela go fana ka PIN ya gago go mongwe le mongwe le ga motho a ka founa a re o tlhaga a le ko bankeng ya gago, ga o a tshwanela go mofa PIN ya gago, kapa go mofa nomoro ya gago kapa nomoro e e rometsweng ko founung ya gago, ga o a tshwanela go fa ope.

Ee, ke bona go le maleba gore e dire yalo NSFAS, gonne ga e sa dire yalo mongwe le mongwe o tlo apply-ela NSFAS le ba ba kgonang go tsenya bana ba bona dikolo ba tlo go apply-ela NSFAS ka gonne batho ba dira jalo already. Go na le ma-teacher-re a a kgonang go apply-ela bana ba bone NSFAS mme bana ba bone ba beetswe ditšhelete tsa gore ba ye sekolong. Go botlhokwa tota gore ba dire yalo, ga se gore ke kgethololo ke ka mokgwa o ba tshwanetseng ba dire ka teng.

Ditlamorago tsa forex ke gore batho ba latlhegelwa ke tlhaloganyo tsa bone, gonne forex tshwana fela le motho o gamble-ang. E tshwana le go tshameka lotto. Forex e batla gore o itse gore o ka win-a kapa o ka jewa. Ga o win-e, ee go monate mme ga o jelwe go batla o tsamaye counseling ka gonne e ja batho madi a le mantsi jaaka batho ba kgone win-a madi a le mantsi le go jewa e ja batho madi a le mantsi.